Njengomlimi othembele kakhulu kungandaganga ngingenza izinhlelo zemishwalense ukuba ingisize uma ukubhidliza ngoba kuyithemba kumina lokhu ngingakwenza kube unqa phambili ukubeka umshwalense ozonginika usizo nanoma inini uma ngiludinga.

Ngicabanga ukuthi izimvu angazidayisa izinkulungwane ezimbili zamarandi kanti izimbuzi angazidayisa inkulungwane namakhulu amahlanu amarandi. Ekwenzeni ucwaningo kwabanye babadayisi balezi zinhlobo zebhizinisi bayenza kakhulu inzuzo uma bedayisa ngalamanani.

Umehluko ekuvuneni ngezandla, ubeka phambili isineke nokunakekeleka kwezivuno. Singabala zona izimbali, ummbila, kanye nokunye. Ukuvuna ngezandla kuyakugulisa njengomlimi ekunakekeleni kahle nasekuvuneni kahle izitshalo zakho.

Ngicabanga ukuthi ziwumqondo omuhle kakhulu ngoba singabantu ukudla kwesintu noma okutshalwayo siyakwazi kuhamba ngamasizini. Siyaqonda futhi ukuthi kutholakala ngaziphi isikhathi. Abanye babantu bafika kulezi zindawo sebekukhumbule ukudla ukudla kwaleyo sizini. Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle kakhulu ngoba kunabantu abaqondisayo ngempela ukuthi kunokudla okudliwa ngezikhathi onyakeni.

UZenani Msweli ongumakhelwane wami akuve eyinakekela inhlabathi uma kuzofika isikhathi sokuba atshale. Kunomunye wobaba osemapulazini alanda kuye umanyolo ngabo owezinkomo owezimbuzi kodwa uke alande umanyolo avuthulele kwenhlabathi yakhe ngaphambi kwesikhathi esithize sokutshala. Lokhu kuyisu engalibona liphuse kakhulu ekunakekeleni inhlabathi yakhe ekuphiliseni izitshalo zakhe uma kufika isikhathi sokuba atshale.

UNomsa njengomtshali oqavile kumele azihlalele ngokusondeza amathange amanzi eduze nezitshalo zakhe futhi avule imisele ukuze uma kunezimvula ezinkulu ezohamba ngendlela amanzi angamoshi izitshalo zakhe. Amathange amanzi ayomusiza uma kunesomiso asebenzise wona ukugcina izitshalo zakhe zinempilo kuze kudlule isomiso.

Ngicabanga ukuthi kumele sifundiswe ngalo lonke ukuguquka noma izinsiza ezisebenzisayo ukuphila emhlabeni. Lokhu kuwolunye lohlelo lwempilo ekumele sikhule ngokulazi, kumele sifundiswe ezikoleni kabanzi ngokukha ukudla kwasendlini ngoba kumahhala sifundiswe kabanzi ngakho ngokukhiwa kanye nokutshalwa kwako.

Kungaba usizo kakhulu, uma nje esingafundiswa ngakho ezikoleni kungaba insiza kakhulu ngoba siyabhekana nezingqinamba zokufelwa izitshalo ngenxa yezifo zamasizini ngokuswela ulwazi lokugwema noma lokunqanda lezi zifo kusanesikhathi uma singafunda ngolwazi olunzulu ngakho kungasiza kakhulu.

Ngicabanga ukuthi izizukulwane ezincane kufanele ziqhubeke nokulima ngoba lokho kubeka phambili imvelaphi yethu kanye nosiko, noma bengeke bachithe sonke isikhathi sabo kukona kodwa kumele baqhubeke nakho, ngoba kuwusizo kakhulu kusuka kokhokho bethu.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kungasiza kakhulu ekungalahlekelweni imbewu yakho ngoba kungakulawula ekutheni wazi izikhathi zokufaka imbewu ngaphansi komhlabathi ukuze kuphume izithelo ezinohlonzo.

Engcupheni nje yokuphila ukudla okushintshwe izikhathi kuyesabeka uma ukwazi ukutshala noma ungumlimi oqonda kahle izikhathi zokutshala noma ukudla okuphume emhlabathini ngesikhathi. Lokhu kuzwakala kuwubungozi noma ukungaqondakali ukuthi kusebenza kanjani kunempilo kangakanani.

Kuzozewayini eli-dash organic zingaphezulu kwezivamile, ngoba zona ziqhamuka kwizitshalo zezimbali ezihlume ndawana thizeni ekhethekile.

Ngake ngalivakashela ipulazi elalinensimu enkulu yezithelo, lapho okwakubalwa bhanana, olintshi, nantsi aphula, kanye namapheya. Elalimfivilithi-ke kumina i-olintshi lalithele engathi alinasikhathi alikhethe sizini ukuvuthwa.

Ngicabanga ukuthi abalimi kumele babonisane ngamanani ukuze wonke umuntu ngomsebenzi wakhe ezothola inzuzo. Akulula ukuthola inzuzo noma ukudayisa izinto ezifanayo ncamashi ngamanani angafani. Kumele abalimu babonisane ngenxa yenzuzo ngoba sonke sisebenzela yona inzuzo. Uma bengabonisani abezuzuza ngokufana.

Kumele banamathele ezitshalweni zendabuko baqondisise ukumelana nezimo zezulu ngokuhluka kwazo. Lokhu kososayensi kuzobanika inkinga ngoba abalimu basuka abalimini bendabuko bakudala. Lokhu kososayensi akuyona imfundiso yokulima yethu yesintu. Isikhathi sosayensi ngeke sifane nesikhathi esisijwayele ngoba thina singabantu siyawazi amasizini ezitshalo nokuthi ukudla okuthize okuphuma emhlabathini sikudla nini.

Ezinye zezitshalo zikhethekile ukuba mazivunwe ngesandla, ngesizathu sokunakekeleka kwazo nokuba nesineke somvuni. Singabala amahorintshi, amanantshi, ama-aphula nama-flower, ommbila singabavuna ngemishini kodwa lezi esengizibalile zivamile ukuthanda isineke, nokuba umvuni abe nesineke esanele ukuvuna ngendlela ukuze zingalimali.